Ukutyala ujongilanga yeyona nto ibaluleke kakhulu ngoba amafutha ioyile ngokutsho iyabiza kakhulu. Ke ngoku xa utyalile abantu abanintsi baza zidinga ezi ntyatyambo zakho ze-sunflower ngokwasemzini khona ukuze bakwazi ukwenza iimveliso yeoyile.

Ewe, abantu bakuthi basenomdla wokuququzela ekwenzeni iigadi zabo khona ukuze bakwazi ukuxhasa abo bangathathi ntweni ngoba ngoku ixesha esiphila kulo ukutya kuduru kubiza kakhulu. Ngoku ke xa uzityalele izityalo zakho iinto ezifana nemifino iminqatha nokunye nje okunintsi uyakwazi ukukha egadini yakho upheke ukwazi nokukha ukhelele abangenanto.

Amazwe athengisa isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi ngamazwe afana neZimbabwe, amazwe afana neNigeria.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe elihle kakhulu kwezolimo ingakumbi kwabalime imbona wokwenza umgubo kamilimili.

Isityalo endisithanda kakhulu kwizityalo yimifino. Imifuno ilunge kakhulu ndiyayithanda kwezegazi. Uba negazi elihle xa utya imifino ube nomzimba olungileyo uhlale usempilweni yimifuno.

Esona sityalo endinoba nomdla wokusityala sisityalo esifana nemifuno isipinatshi ngolwimi lwasemzini. Esi sityalo kulula ukusityala, nembewu yaso ifumaneka kalula, sikhula msinya esi sityalo kanti siluncedo empilweni yomntu.

Unobangela wokuba kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba umoba wenza iswekile. Iswekile iyadingeka eMzantsi nakwamanye amazwe. Iswekile yenza iinto ezininzi kakhulu iinto ezifana ne-honey, nezinye nezinye, ijem inintsi into eyenziwa yiswekile. So kuyadingeka ukuba kungako idingeka imveliso yayo kweli lizwe lethu nakwamanye amazwe.

Imveliso yesi sityalo singujongilanga ujongilanga ubaluleke kakhulu njengoko besenditshilo ngaphambili. Ujongilanga uluncedo ekwenzeni amafutha afana neoyile ngolwimi lwasemzini. Ioyile iluncedo kakhulu kuluntu lwethu jikelele.

Imeko yomhlaba yokutyalwa akufunekanga wome kungafunekanga ube manzi kakhulu, funeka ube phakathi. Uqinisekise ukuba ukuba umhlaba wakho ukulungele ukuba ungalima kuwo.

Into eyenziwayo xa kulungiselelwa umhlaba ukuze ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezintle siyawuphethule umhlaba siwujonge ukuba ukwinqanaba na lokulima izityalo. Sijonge usemgangathweni olungileyo na.

Ukulima amahlathi yeyona nto ibaluleke kakhulu, umhlaba wasemahlathini ngowona okulungeleyo ukuba ungalinywa.

Ewe, apha eMzantsi sinaye imatshini kum yokujika uboya bube buboya bokuthunga iimpahla. Sinawo amashishini apha eMzantsi enza loo mveliso.

Ngokokucinga kwam abantu ngoku kweli xesha siphila kulo abasafani nabantu bakuqala. Abantu bakudala babeyikhathalele into yokulima. Abantu bangoku abakukhathalelanga ukulima. And ngoku ubundlobongela bunintsi kakhulu i-crime ngolwimi lwasemzini inintsi kwilizwe lethu kakhulu kuquka ubusela kuyabiwa ngoku.

Ebusika sivuna umbona ngumbona ovunwayo ebusika.

Ehlotyeni iziqhamo ezivunwayo ziqhamo ezifana nomdiliya iziqhamo ezifana neepesika zizo ezivunwayo ehlotyeni.

Isityalo esityalwa ebusika sisityalo esifana nesipinatshi. Isipinatshi siyamelana nobusika asitshaze kuba sithanda indawo engathi ifumile. Ebusika kuyathanda ukuna kakhulu imvula ngoko ke isipinatshi siyamelana nobusika.